Kwiminyaka eminintsi edlulileyo uMzantsi Afrika uxakene nento yombane. Kuye kwacaca ukuba iEskom ayikwazi umelana nentathala yogesi odingakalayo kubahlali. Loo nto eyayenza ukuthi badale into ekuthiwa yi-loadshedding. Loo nto ke yachaphazela amashishini amaninzi. Amashishini amanintsi aye avalwa kuba engakwazi umelana nendaba yokungabi nawo umbane. Kodwa ke indalo iyeyadityaniswa ne-technology kwaba nento ekuthiwa zi-solar panels. Ii-solar panels ziluncedo kakhulu kuba xa ugesi ungekho uyakwazi ukuthi usebenzise zona kuloo gesi ububekelwe loo solar panel yakho ukuthi ishishini lakho liqhubeke.

Indaba yasemakhaya nasemaphandleni inzima, minyaka iqenqgeleka kungenayo into ebizwa i-infrastructure, ubuxhakaxhaka bokwenza ukuba nabo bakwazi ufumana iWi-Fi okanye idatha ngendlela elula engadingakaliyo kodwa kunzima. Kunamhlanje akwazeki ngenxa yokuthi azikho iimfanele neentsebenzo ezifanelekileyo ukuthi bafumane iWi-Fi nedatha ngendlela efana nasemadolophini.

Leyo nto ke izawube iyinto eyona ibudedengu kakhulu ebendingafanelanga ukuyenza. Kodwa isimo xa sinje, sifuna indoda icinge, indoda iphanle. Ndinomhlobo wam ongahlalli kude kunam, ndizawungxala kuye ndithethe naye ndimcele ukuba ndikhonekthe phaa kwiWi-Fi yakhe ukuze ndikwazi ukuthumela lo msebenzi phambi koba phambi koba elaa xesha lifike. Mna naye singabantu abancedanaya kuye, kwiimeko ezinje naye ndinomnceda. .

Indaba yokuthi idatha yakho iphele phambi kokuba uyisebenzisile yeyona ndaba ixinge ixakekile yaye ayikho mnandi. Kuye kwaba neentethisano ezithile pha epalamente ngawo lo mba kodwa waphelela emoyeni. Kuyacaca ukuba ayinawulunga. Kwawufanele uyisebenzise phambi koba iphele.

Kuye kubonakale ukuphucuka nokwenza kwabantu kwezinto ngoba kuba neenguqu ezithile. Abantu abasweli yaye bayakwazi ukuthi benze izinto ezinintsi njengokufaka iiCV, ukwenza konke okufaneleyo. Iba luncedo kakhulu.

Idatha endiyisebenzisayo ntsuku zonke mandithi ngosuku yi-one gig. I-one gig iye indenze ndenze umsebenzi wam ngononophelo.

Kuba nzima kubantu abafuna umsebenzi xa kufanele bafumane idatha. Amaxabiso aphezulu kakhulu yaye ayikho ne-network enye eye ithi hayi, ndizamela aba bantu. Kodwa ekugqibeleni kubekho ezaa ndawo aphoa ezikolweni mhlawumbi ezikliniki ubabone beme pha bezama ukuthi bafumane neWi-Fi, hayi kunzima.

Tata wam, sukuba naxhala ndiyabona uxakekile. IiCD azisadlali kwezi ntsuku kodwa ikhona indlela esenza ngayo kweli xesha. Ndiza kukudawunlowudela phaa online apho ke siza kusebenzisa idatha ayina ingoma uyayigcina uyithenge ngokusemthethweni, ungabi naxhala kuzawuba mnandi kulomjuxuzo.

Labantu abafunda amaphephandaba liyehla apha eMzantsi. Leyo yinyani emsulwa kuba indlela zaaxguquka kodwa ke abathe babanobuchule baye bangena onlayini bashicelela amaphepha abo apho. Ayibi yingxaki into abantu into abayiqhelisileyo kunzima ukuthi bayiyeke kodwa wona ayafumaneka online. Xa ungathi ungene uwajongile uzawafumana.

Ungumntu obalulekileyo emphakathini, iindlela zakho ziye zibe ziindlela zabantu abaphilayo abo bakulandelayo. Impilo yakho iba yimpilo yabo kuba yonke into oyenzayo uyenzela bona, kakhulu kula maxesha e-social media nokuxhumaxhumana njalo okusematheni. Loo nto yenza abantu bafune ukwazi kakhulu ngaloo mntu bamlandelayo uye naye loo mntu yeyona nto ayifunayo.